Ke ka hana hore ebe ke fa mosuwehlooho tjhelete ke romelle mohaleng wa hae. Hobane ke hloka hore ke patale mohaleng wa sekolo, kapa ke emele dintho di eme kapa di kgutlele seemong, hore ke kgone hore ke patale akhaonteng kapa hona mohaleng wa sekolo.

Ho hodisa tjhelete ya hao, tse ding tsa dintho tseo ka di etsang, ke ho e save-a ka hara bank account kapa yona account ya hao ya bank-eng ho savings account, moo tjhelete ya hao e ka holang teng.

Hore ke tsebe insurance ya ka, ke tsefe tsa dintho e di qhallang ka thoko. Mme ke kile kapa ke ile ka utlwisisa kaofela dintlha tseo pele ke nka yona insurance eo.

Ke ka thabela ho botsa kae maemo a tjhelete hoba ke lebile ho la England. Ke batla ho tseba hore ke efe ntho e betere kapa e bobebe ke ho tshwara tjhelete ya dipampiri kapa yona ya tshepe. Kapa ke tlameha hore tjhelete ya ka e bolokehe ka hara bank-a ya ka moo ke tla kgonang hore ke sebedise tjhelete ya ka ka ntle le ho ba le mathata ana. Ke sefeng kapa pono ya hao ke eng ntho e nka iketsang hore ke dule ke baballetse tjhelete ya ka. Mme le nna ke ipapalletse ke seke ka tsamaya, ke tshwere tjhelete e ngata ka letsohong.

O tshwanela hore a nke sekoloto se setjha se tlang nyollelang credit-i ya hae maemong a hodimo pele a ka nka sekoloto seno. Nka mo kgothalletsa hore a qale ka sekoloto sa diaparo hore a tlo kgona hore a fumane seo a se hlokang, a hodise yona credit record-e ya hae.

Ke ka thabela ha o ka lefa matjhonisa tjhelete ya hae kaofela o bo ho qetela ho etsa ntho eo. Di ngata plek-e tse ka adimisana ka tjhelete kantle le ho matjhonisa. Leka ho boloka tjhelete hore o kgone ho hodisa yona credit record-o ya hao. Ha ke o kgothaletse hore ebe o e kenya ka tlasa maemo a jwalo. O ka kadima tjhelete ho molekane kapa ho o mong wa leloko kapa le ho nna motswalle wa hao, ka ntle le ho ikenya mathateng.

Ke utlwa ke le bohloko ka seo hobane ha ATM ya ka e ke tlameha hore ke sebedise ATM tseo tse teng empa di nja kapa tsona di-charges tsa ka di ya hodimo. Mme tjhelete ya ka e ya fokotseha ka baka la hore ke tosa tjhelete ATM-ong, e seng ya bank-a ya ka.

Ke ikutlwa ke se monate hohang hoba ke tseba hore ke na le tjhelete account-ong ya ka. Empa seo se ke tlo se etsang, ke tlo potlakela ho yona branch ya bank-a e ke bank-ang le yona ho reng ba nthuse hang hang ka ho tseba hore ho etsahetseng ka tjhelete ya ka. Mme ba ka nthusa hore e kgutle jwang hoba e se nna ya e ntshitseng.

Ke kopa thuso ka ho tseba sena, ke batla ho eketsa di-beneficiary tsa ka ho insurance ya ka. Ke tlameha ho etsa jwang? Ke ba dilemo tse kae e ke tlamehang hore ebe ke a ba kenya, kapa tjhelete ya ka e ke e patalang ho insurance ya ka e tlo hola hakakaang kapa e tla fetoha hakakaang? Ke kopa o nthuse ka dintlha tseo.

Setokofela seo se ke kgallang hore ebe ke se kenetse kapa ka se kenela jarang e ke sa grocer-a. Ke sa tsona dijo. Dijo ke bolela ka ke nama, ke diphofo, ke dintho tse monate sa dijo kaofela. Ke sona seo e ke ikutlwang hore ke kgalla hore nka be ke se kene selemo se qala.

Ke rata ho botsa dintlha kaofela pele ke nka loan. Jwale, ee ke thabela ho lefa loan ya ka letsatsing kapa kgwedi le kgwedi ka letsatsi la di-twenty five, kgwedi le kgwedi. Hobane ke yona nako eo e ke fumanang moputso wa ka wa mosebetsing ka yona.

Ho bank account ya ka ho fetisa tjhelete ka hara di-account tsa ka, eya ke mahala ka ntle le hore ke fetisetsa tjheleteng ya account e seng ya banka ya ka, ka mobile banking App ya ka.

Ke kopa thuso e potlakang. Ke rekile moya ka mohala wa ka, empa moya oo ha wa kena. Ke kopa hore le nthuseng ka ho kenya mohala ho oo moya wa ka mohaleng oo ka potlako.

Eya, hae ra di patala di-insurance le di-premium hantle, ebile ke bona tjhelete eo e re e lefang e , e lokile ebile e lokela ka ho latela tjhelete ya cover ya lepato.

Ke fumane tjhelete ho tswa mosebetsing ya tshebetso e telele, e ke bileng le yona le khampani eo ke neng ke e sebeletsa. Jwale ke batla ho tseba ka tjhelete hore ha ke bokella tjhelete ke e save-a bank-eng ya lona, mme e ya tswala na mme e tlo tswala ha kae? Ke ka kgona hore ke kgone ho e sebedisa tjhelete eo kapa yona tswalo ya yona, mme ke a tseba hore ho na le ditjhelete tseo e leng dijo tse ding tse tlamehang hore ha ke fumana tjhelete ya ka e tswetse le lona, ebe ha e ke ntsha le hule. Ee, Jwale ke kopa ho botsa ka ka botlalo hore kgwao eo ya ka ke kopa hore le mphe dintlha kaofela ka botlalo ka yona.